Kubalulekile ukuthi umuntu uma esewafake wonke amadokhumenti adingwa umshwalensi, kubalulekile ukuthi imali isheshe iphume ngenxa yokuthi thina indlu emnyama uma sekuvele umshophi wokushona komuntu, kuyaye kuthi amalunga omndeni namalunga omphakathi aqale afike azoduduza. Kulowo mndeni osuke ushonelwe-ke kuyaye kubaluleke ukuthi banikeze abantu itiye, nama-scones, nokokudla, njengobe abantu bezofika bezosiza. Manje, isikhathi sokulinda senza ukuthi zonke le zinto zingakwazi ukwenzeka, y'gcine sey'thinta iphokethe lomuntu, noma esengena emacaleni okuboleka imali. Kubalulekile-ke ukuthi imali isheshe iphume ukuze kuzokwazi ukuthi amalungiselelo omngcwabo asheshe aqale.

Uma kungathiwa ibhange lami lingaqala lithathe imali encane, noma likhokhise imali encane ngokusetshenziswa kwe-ephu yabo, cha, mina ngingasheshe ngishiye kulelo bhange. Ngenxa yokuthi uma amanye amabhange engenakho ukukhokhisa ukusetshenziswa kwe-ephu, isinqumo silula. Kudingeka ukuthi umuntu akwazi ukonga imali, ayisebenzise futhi imali noma akhokhe kwizinto ay'bonayo futhi zidinga ukukhokhela. Mina njengomuntu, angisiboni isidingo sokuthi nikhokhele i-ephu.

Uma sibhekene nesimo sokuthi fane silinde umshwalense wemasingcwabisane ukuthi ukhiphe imali, amadokhumente engingawakhipha ukuze ngisekele into engiyishoyo noma ngisekele inhlangothi yami ukukhipha isitifiketi sokushona kwamufi, ngikhiphe futhi ne-affidavit eshoyo ukuthi umufi ushonile, ngiphinde futhi ngikhiphe i-affidavit eshoyo zokulungiselela umngcwabo. Iwona-ke amadokhumenti engingawazi khipha ukuze ngikwazi ukusheshisa ukukhishwa kwemali yamasingcwabisane.

Uma ufuna ukuthenga imoto kubalulekile ukuthi wazi ukuthi izinga lizoshintsha, noma zizoguquka, noma linyuke. Ngenxa yokuthi kunento ebizwa nge-budget, noma phecelezi, i-personal budget, la khona wena uzobona ukuthi uzokwazi yini ukumela isikweletu okufanele uyikhokhe njalo ngenyanga, noma sizokumba eqolo. Kufanele-ke ukuthi uyibuze yonke le mibuzo ngaphambi kokuthi uyifake enkingeni.

Esikhathini esiningi imishwalense ijwayele ukulindisa abantu izinyanga eziyisithupha, uma umuntu efe ngokujwayelekile. Kodwa uma umuntu eyithathele impilo yakhe, kujwayele ukuthi babalindise noma unyaka. Kodwa umuntu ma efe ngokwengozi, kujwayele ukuthi imshwalense eminingi inikeze into abayibiza nge-immidiate cover, noma i-cover ephuthumayo. Kubalulekile-ke ukuthi ma uyongena, noma usayinda i-contract yokungena kumshwalense ukuthi uyibuze yonke le mibuzo. Lokhu kusifundisa isifundo sokuthi singathathi izinto esizitshelwayo, kodwa kubalulekile ukubuza imibuzo elungile.

Ukuthi uma umuntu esehambile wendela kwalamathongo, amalungu omndeni akwazi ukuthi ayolanda imali ebeyifaka ka-UIF. Ilandwa kanjani na imali? Umuntu kuyofanela ukuthi afake wonke amadokhumente abalulekile afana namadokhumente esitifiketi sokuthi umuntu useshonile, awahambise emahhovisini aseduze aka-Labour. Uma efika khona, alandele yonke imiyalelo ayinikezwa abasebenzi bakhona .

Amaphepha adingekayo ukuze uzokwazi ukuqinisekisa noma njengobufakazi bokuthi uhlalaphi, kuyaye kube izinto ezifana ne-bank statement, incwadi yakaMasipala, kanjalo njalo.

Isikhathi sokulinda kumasingcwabisane noma umshwalense womngcwabo suke senzelwa ukuthi intela noma indlela umuntu akhokha ngayo ihlezi iphansi. Kusuke futhi ivimbela ukuthi umuntu ahambe ayo-claim-a ngomuntu ambonayo ukuthi useyashona. Kusuke kwenzelwa futhi ukuvikela izinto ey'fana no-fraud, nobugebengu, nobuqhophololo, yingakho kukhona i-waiting period. Into ebalulekile ukuthi umuntu akalethe wonke amadokhumenti okufa, nomufi, futhi alandele imithetho yakhona.